Xa ndicinga ngesifo somhlaza into ethi qatha yinkqayi ngoba abantu abaninzi baye bathi xa befumene esi sifo kuwe iinwele, kuye kunyanzeleke ke ngoku bazichebe.

Mntanam, iipilisi ezi uthi mandizithenge andiqondi ukuba yinto endizawukwazi ukuyenza leyo ngoba akufunekanga ukuthi utye iipilisi, ipilisi ayityiwa nje umntu engakhange ayovavanywa ngugqirha. Nakhona iipilisi ezithengiswa kumabonakude nakwamakhasi onxibelelwano, ungafika zingenazo zingakhange zahlolwa ngendlela ekufaneleyo. Uyawuthi wena uthenga ipilisi yokunciphisa umzimba kanti uzonzakalisa kanobom. Ibakhona nemiphumela yokutya iipilisi ongakhange ziqale kugqirha, ube kanti uzimosha isibindi okanye ezinye izinto apha emzimbeni wakho. Ukuba ufuna ukunciphisa umzimba, uqala ngokutya ukutya okulungileyo, umane

Into eyenza le nto ixhaphake apha eMzantsi Afrika kukuba amadoda eli baziva bengenamandla emphakathini. Akukho misebenzi kwaye iinkqubo ezininzi zikhuthaza abantu abangoomama. Amadoda, zinqabile iindawo zokuba bathi xa besiva izinto bamkeleke bakwazi ukoneka intlungu yabo bengakhange bajongwe ngenye indlela luluntu, bengakhange bajongwe ngathi bazizityhofololo okanye abantu abangengomadoda. Loo nto ibenza ukuba bakhuphele imisindo yabo kwabantu abathandana nabo.

Loo nto indenza ndikhathazeke kakhulu kwaye ndibe nawo nomsindo ngoba isibhedlele ngokubona kwam, asikwazi uphelelwa ngamayeza. Umntana lo egula nje, ewe uboniwe ngugqirha, wavavanywa, wambona ukuba unantoni, kwaye wamnika amayeza wanika iphepha lamayeza. Ngoku lo mntana xa kusithiwa aphelile amayeza, nithi uzawuphila njani? Ingaba ndisuka nakwindawo ekude akwaziwa noba bendisuka phi ukuze ndikwazi ukuzofika kulo gqirha, kodwa ndifika kusithiwa amayeza aphelile. Akukho mvelo ivelayo yokuba ndenze njani. Xa kusithiwa aphelile, iphelele apho? Hayi, mna iyandicapukisa loo nto.

Ewe ewe, ibaluleke kakhulu ikhondom, ibalulekile bethuna ngoba izigulo zininzi phandle apha. Ikhondom ayikukhuseli ekumitheni okungahlelwanga kuphela, ikhondom ikukhusela kwizifo ezininzi and asinokwazi ukuthemba amadoda ngoku okanye abantu. Abantu abayithethi inyani, umntu angaggqiba uba ulala nawe wedwa kanti awumazi uba wenza ntoni xa ungekho. Impilo yakho awunoyibeka esandleni somnye umntu, kufuneka ikhondom emntwini.

Yho, inzima ke ngoku! Yenye yezinto endenza ndingabi ngumongikazi ngoba nam andiyazi. Okokuqala, ungazama ufuna, ufumanisa uba usapho lwale ntombazana luthini. Naye na uyamfuna umntana ngaphandle kwale nto ithethwa ngulo mfana? Ngoba ke xa kuthethwa inyani umntana, kunzima ukukhulisa umntana ingakumbi xa useyintombazana encinci kanjena. Ukukhulisa umntana akuyomali kuphela kwaye neegranti ayonelanga yokuba ungakhulisa umntana. Kungafuneka kuqale sithethe, sibone uba zikhona na ezinye iindlela anoncedakala ngayo le ntombazana. Engakhange asikhuphe isisu, uyakwazi nonikeza ngomntana kwabantu abazokwazi umkhulisa.

Idlala indima enkulu ngoba iyakwazi ukubonwa isifo singekaxaki bantu, singekaxhaphaki okanye sitshabalalise. Loo mikhankaso ibaluleke kakhulu eluntwini. Kufuneka xa kukho into engathi ngamahemhem okuba isifo esithile sibuyile okanye sikhona, kwenziwe izinto ezinjena. Yenzelwe ukuba abantu babhaqwe ixesha lisavuma ukuba kuncedakale, kungade kutshabalale abantu.

Ndingabiza i-assembly sincokole nabafundi. Okanye ndingakhange ndibize i-assembly, ndiqale kwaba abafundi , ndenze nje umzekelo ongoyamanga kule nto yenzekayo, siyincokole, sibone uba senza njani.

Mntanam, into ekuzawufuneka yenzekile ngoku kukuba senze ixesha lokuba sidibane nabazali bakho sibabalisele le nto. Kodwa ke ngaphambi uba yenzeke yonke loo nto, kufuneka wena uzazi uba ufuna uthini. Sithi xa sidibana nabo, siye nento eqinileyo. Ngawaphi amanyathelo ozowathatha wena ukuqiniseka ukuba oku kukhulelwa kwakho akuzukuphazamisa ebomini bakho?

Yho, ndingaqale ndikhwaze abantu abazondincedisa ngoba kaloku nokuba ndingathini na, akukho nto endinoyenza ndedwa.

Bafundi, kubalulekile ukuba sizikhumbule ezi zakhono, ngoba ulwazi lwethu lungangumehluko phakathi kokuphila nokusweleka komntu.

Ningakhalaza kodwa ngendlela eqondileyo. Ukuba ikhona indawo ebekelwe izikhalazo kweso sibhedlele, ndingabhala khona. Okanye uba ndidibene nomsebenzi wasesibhedlele, ndingamxelela ngale meko yenzekayo ukuze nokuba ayilungiswanga namhlanje, ibe yinto abazoyiqaphela ukuze ingaphindeki.

Lo mfundi, ndingathi xa ndilungiselela izifundo zeveki ndimqokelelele yonke into azoyidinga, ndimane ndimsela kule ndawo akuyo. Ndikwazi nokunxibelelana naye ngefowuni ukuze ukuba unemibuzo okanye unantoni, akwazi ukuthetha nam.

Ndingamcebisa ukuba ahambe ayokumbambisa umalume, umyeni wakho lo umxhaphazayo. Ngoba noba ngumalume wam, ayikho indoda enelungelo lokuphakamisa isandla kumntu obhinqileyo.

Kungoba abantu bathemba igama. Lana afanayo, nangona engawenzi umsebenzi omnye awalilo elaa gama lithenjwa ngabantu, laziwa nangabantu.

Ndingambombozela, ndigoduke ngoba kwizinto ezinjena akukho nto unofane uyenze, uyawukhalaza nje kujike ubuso. Kodwa uba kuthiwa aphelile amayeza, aphelile ke.